Ke ikutlwa ke se hantle haholo ka taba ena mme re le setjhaba re tlo etsa hore dibese di kgutlela tseleng ebe re rarolla taba ena. E etsa hore dibese di tla be se tsamaye hoba dibese tsena ne di re thusa ho etsa bophelo ba rona e be e be bobebe. Re tle re fihle mesebetsing ka theko tse tlase re bolokehile hobane ha se kaofela rona re ka bang le makoloi a rona ho fihla dibakeng tse itseng re tloha mahareng poone re ya mesebetsing kapa mabakeng a mang a mang kapa a batlang taba ya transport.

Ke dumela hore kgwebo ya batjhaki ekaba e ntle haholo ho nna, ke nka reka tekesi ena e bitswang Quantum mme kgwebo ena ke nka ba tsamaisa dibaka tse kang stadium sa ntate e mong ana tumme haholo dipolotiking ka hare ho motse wa rona lekeisheneng ke ba tsebise hobane stadium sena se le teng, mme ho feta moo re tle re tswelle pele ka ho ba tsebisa mabitso a lekeishene hobane mabitso a lekeisheneng le teng hobane mabitso a le jwalo, ke bo mang batho bao hobaneng hape ho sebedisitswe mabitso a batho bao ke tsona? Dintlha tsa bohlokwa tseo ke nka di sebedisang ka hare ho kgwebo ena.

Itse ha ke fihla sebakeng seo ke kopile mokganni wa ntheose ho sona ke ile ka fumana hore ke lebetse mokotla wa tjhelete ka tlung mme le mokganni re ile ra buisana ka hore ke tla patala habedi ho tloha mona mang fihletseng teng ho kgutlela hae hape, mme sena re ile ra dumellana ka sona ka fihla hae. Ka mo fa tjhelete eo a na nkisitse ka yona le eo nkgutlitseng ka yona hoba ke yona tsela eo e sebetswang ka teng. Sena se ile sa kgotsofatsa mokganni ha ona.

Ho ya ka pono ya ka dipalangwang tsa lekeisheneng di kgona ho palamisa batho bohle ka kapa tshebetso ena ya di-Uber e bohlokwa ho bakeng sa hore e be dipalangwang di ya tholahala. Ka hoo, tshebediso ya dipalangwang le tsona tsa di Bolt ke yona ntlha e ntle haholo, ha feela ho na le ditumellong tse sa etseng hobane di ditaba ka hare ho kgwebo ena.

Monate wa tekesi ena ke hore e phetse hantle le mokganni wa teng ke motho ya nang le lerato bathong mme ke ikutlwa hore ekare a ke nka dula ke le ka hare ho yona. Ho fihlella moo ke yang monate wa taxi ena botho ba teng ke bo felletseng e be e tlisa lerato la hore o kare o ka se theohe ka hare ho.

Ha mmuso wa Afrika Borwa o ka tlisang melao dipetleleng kapa ditliliniking hore batsofe ba kgone ho fumana ditulo tsa mabidi e ka sebetsa jwalo ka melao ya batho ba nang le boqhwala mme ebe batho ba thuswang pele ka dinako tsohle. Batho ba nang le boqhwala le batho ba baholo ba fumantshwe tshehetso e matlafetseng e tlang pele ka dinako tsohle. Ke yona melao e hlokahalang le tsamaiso ka hare ho dipetlele kapa ditleliniki.

Dumela mongaka nna le metswalle ya ka re hlaha kwana Gauteng mme re ya Kapa jwale re bona hore re kene re lahlehile hona jwale, re kopa ba re thuse ka tsela e tla re isa moo re yang teng. Ho sena sephethephethe kapo tsona ditshitiso tse itseng re tla lebohela thuso ya hao haholo.

Hello, motjhaki o buwa le Lebohang mona e leng mong wa kgwebo ya ho tsamaisang batjhaki lekeisheneng neng mme lekeishene lena o tlo fumana hore o tlo tseba stadium se teng ka hare ho lekeishene. Metse e ikgethileng ka habo lekeishene, mme tsena di tla ka theko e tlase haholo. Ee, tloho mongaka ke tla o fumantsha thuso e tswileng matsoho mme boteng ba hao bo ke ke ba lebaleng.

Ee, ditheko tsa mafura kapa tsa bophelo hona jwale di batla di nyolohile haholo mme tjhelete ya maqheku ha e ka eketswa. Sena se ka thusa maqheku haholo hore ba iphumane ba kwala mabaka a bona bohlokwa e leng ho reka dijo tse matlafetseng ho ya ngakeng. Sena ha mmuso o ka se etsa re ka fumana hore maqheku ana a thusa le bana ba bona ditloholo le ditloholwana ho ya dikolong mme ba ba thusa ka tjhelete ena e fokolang. Tjhelete e ba ka e tholang e ka ba thusa hore ba tshehetse ditlolo le ditloholwana tsa bona hore ba ye dikolong ho ba rekela le diphahlo tsa dikolo. Dijo tseo ba ka di jang kgwedi le kgwedi. Sena ekabang.